Ee, nka kgona go tlhaloganya dipuo tse dingwe, go tshwana le Setswana kgotsa Seesemane kapa seZulu kgotsa seXhosa. Ee, puo ya ka nako nngwe, ke na le go e kry-a mo dilong tsa go stream-a kgotsa ditelepolatefomoeng. Ga puo yaka e sa tlhagelele, nka ngwalela plek-e eo, ka ba ngwalela email-e ka puo yaka, ka ba bolelela gore ba ka kgona go kenya di-subtitles tsa puo yaka kgotsa ba kenya puo yaka mo, e leng Setswana.

Ee, nka kgona go mo arogantsa yone data yaka eo. Ka kgona go mmolelela kare ang romelele email, e a batlang go romelela dilo tsa gagwe ko go yone, ka mo romelela yone le di-details tseo, ka mo romelela yone email eo. Kgotsa, ka ya ko go ene, ka mo hotspot-a, e le goreng o light-a Wi-Fi ya gage and then le nna ke light-a hotspot ya ka, ka mo tshumisa yone, a kgone go berekisa data e leng mo founung ya ka.

Ke go kwala dilo tse e seng nnete, le go tšhošetsa babadi ka dilo tse ileng go diragala, tse e leng gore ga di ile go diragala. Ba ba dira le go ngwala propaganda, ba tseya story ba se tsa ba se fetola, ba se etsa sa bone, o kry-e story e se sone se se builweng e le story sa maaka fela.

Tsala ya me, akere founu ya gago e ntšha, o na le number, o register-ile sim card-e sa gago ko network-e e ritseng. Ee ya tsela ya me, o rekile airtime-e ya ten rand-a, okay yanong dira yana, wa go tsenya airtime-e eo, ha o sena go e tsenya, o bo o press-a di-deal button, star one twenty hash-e, e be tlhagelela mo le, o bo re buy data, wena o be o tsena mo le o reka data ya gago, o tla tlhopa gore o reka ya bokae mo ten rand-eng, o nang le o ne. O be o press-a one-e, ha o sena go press-a one-o, be ore yes, ha o sena gore yes, data ya gago e be tsene, akere tsela yaka.

E rile ke kry-a founu ya ka ya ntlha, ke itumetse thata cause ile ya nthusa ka dilo tsa sekolo, ke nako e le re tlamehile re dire di-research-e. Founu ya ka e ile ya nthusa tota, ya nthusa gore le batsadi ba ka ne ke kgona go bua le bone ka founu, ka gore ne e le batho ba tlhola ba le ko mmerekong. Ka kgona gore le ditsala tsa me, bane ba na le difounu, ba bangwe ba kry-a difounu, re kgona go buisana, ra kgona go tsaya dinepe, ra kgona go plan-a dilo re le mmogo, wa bona. Or, ra kgona go founelana, waitse ke eng, like motho a kry-a internet-e, a kgona go tlhomana le batho ba kgole le ba gaufi, founo ile ya bo tokofatsa bophelo ba ka.

Kgopolo ya ka ko thulaganyo e ya ka e ntšha, ne tlo bua ka bašwa le di-issues tse bašwa re di-face-ang. Ne tlo go engage-a le bana ba ko diyunibesithi, bana ba tsenang di-high school-o, batho ba na le bo ma twenty-one to twenty-five, kore re batla go engage-a le bašwa, e tla re host-a di-events tsa bašwa mo radio-ng yaka. Ntho e ne e tle go ka radio ya ka, gore ne e tlo underline-a di-issue tsa youth, di-issue tsa bašwa, ebile ne ke tlo go dula ke kgatlhegisa bareetsi, ka go tlhola ntse ke ba tsenyetsa dipina tse di monate fela tsa bašwa, dilo tse di tshwanang le bo Amapiano yaana, ee.

Dilo tsa mo dithelebišeneng, go tshwana le di-movie tsa di-violence yana, dipolao, bana, o kry-e ngwana a gola a shebelele dilo tseo. Nako nngwe, o ka se itse gore ngwana o ene, o e bone e le tsela e e siameng kgotsa e sa siamang. A ba gola, a ba re o batla go tshwana le mangwe wa mo TV, ka nako eo motho wa mo thelebišeneng o kry-e gore ne e se motho o mo sharp-o, ne e le mmolai. O kry-e yanong motho setse a tsamaya a tshwara poo, ka gore o bone motho ko thelebišeneng a dira so se se so, le dilo tse di ngata. Thelebišhene e fa example-e e seng mo molaong, nako nngwe thelebišene ya senya, nako nngwe ya aga.

Ha motlakase o seyo. Ee, di-router tsa ho ba le di-battery di siame. O ka kry-a nako nngwe motlakase o tsamaya sebaka se se telele, se maybe router e kry-a gore e bea motlakase wa o fitlha bo ma six hours and-e o kry-e gora maybe motlakase, o tsamaile bo ten yanong e timile, battery ya router. Ka kry-a gore ntho e sentle fela, ke gore o dule o ntse o na le inthanete ke go batla di-backup battery, tse di ka support-ang router gago gore e dule e le on. Witse le gore le tsone di dula di-charge-isiwa motlakase o le teng.